Ndingathi ukuyiqonda kwam le nto ndingaphatheki kakuhle. Ndicinge uba kuzophinde kufuneke ndithenge enye idatha futhi ye-five gig, ndibe lena bendithenge ngayo bendiyithengile unyaka ephelile izophelelwa ngengomso ibe iseninzi.

Ndandine-online test, ndandinethesti e-online ndathi ndisabhala wacima umbane. Ndancedakala ngokokuba apha esikolweni sasizinikiwe idatha, ndakonektha efowunini. Ndaqhubeka ndabhala ithesti ndayigqiba.

Ndicinga xa bethi abezopolitiko kusasazwa indaba zobuxoki, amaphulo onyulo ayachaphazeleka ngale nto ngoba kuphuma ii-results ezithile. Xa zingonelesi abombutho othile, baye bathi athi bahlale kwelithini hayi ziindaba zobuxoki kwaye bafuna kwenziwe uphando kufunyaniswe ukuba nyhani nyhani na, ingaba yipesenti yabo leya.

IWi -Fi yasimahla iba luncedo kakhulu, ndisayibenzisa okwanamhlanje esikolweni. Iba luncedo ngoba uyakwazi uba wenze izinto zakho zesikolo kakuhle ungaphazamiseki ube ungenamali yothenga idatha. Uyakwazi ukonektha usebenzise iWi-Fi yasimahla.

Ungxaki oluziswa yi-social media yinto yokuba ngoba ngelinye ixesha amanye amakhasi onxibelelwano aye abe nezinto ezingalungelanga ukuba zibonwe ngabantwana abancinci.

IWi-Fi yasimahla ikwanayo nengxaki ngoba abantu abaqola abantu baye basebenzise yona ukufumana ipini zamakhadi abantu zeakhawunti zabantu zemali, bakwazi ukuzingenela emabhanki, bazithathele imali abayifunayo ngaphandle komnikazi wayo imali.

Iingxaki oziziselwa yi-social media njengomfundi uba uchitha ixesha elinintsi kunxibelelwano ulibale ngezifundo zakho, ulibale ngoba kufuneka ufundile. Uthi sekusondele ukuba uyobhala uthi xa ufika uyobhala ube ufunde ixesha elincinci kuneli olichithileyo kumakhasi onxibelelwano. Ufike ubhale into iziphumo zingabi zihle kakuhle.

IWi-Fi yasimahla yaba luncedo kakhulu kum ngoku ndandiyofuna ukufaka, ngoku ndandiaplayela isikolo. Ndandingenayo imali yokuthenga idatha, yaba luncedo kakhulu kwaye ndandimane ndiyokonektha kuyo, ndisebenzisa yona, ndijonga i-imeyile ukuba andithathwanga na esikolweni. Ngelakhi ndafumana imeseji yokuba ndithathiwe ndakwazi ukuba ndingene kwisayithi yesikolo ndikwazi uakseptha i-degree endiyinikiweyo sisikolo ngaphambi kokuba ithathwe inikwe omnye umntu.

Into ekufuneka uyenze ukuze abantu bangakwazi uyisebenzisa iWi-Fi yakho kukuba uyifake iphasiwedi, bangakwazi ukuba bangene.

Ndakhe ndangena eHungry Lion ndacela iphasiwedi yeWi-Fi abandinika, ndabe ndifuna ukuthumela umyalezo owawubalulekileyo kakhulu. Into yokuba ungayinikwa iphasiwedi endaweni yokutya kufuneka uqale uthenge ukutya, into etyiwayo yapha kuloo ndawo ukuze bakunike iphasiwedi.

Ndingathi makaqale avule angene kuWhatsApp athi uba angene kuWhatsApp acinazele bonke abantu abafuna ukubafaka kule group yosapho. Xa ebacinazele kuzovela i-dot ezintathu ekoneni ngakurayithi acofe kuyo. Kunendawo ethi, open group, avule i-group. Abe uyabhala isihloko se-group.